Tjhe, basadi ha ba hatellwe. Ba na le kgetho ya hore ba ka sebetsa kae ebile ba na le ditekatekano.

Nka ba jwetsa ka bohlokwa ba setso, le hore ho molemo ho se matlafatsa.

Mohlolohadi ke mosadi a hlokahalletsweng ke monna. Kgutsana ke ngwana a se nang batswadi ka bobedi.

Marena a ka eletswa ka hore pele a ka fa batho ditsha, ho be le ditshebeletso tsa mmuso. Tjhe, re ka se kgone ho qosa marena.

Ho jala lapeng, ho a boloka. Ho boloka tjhelete ebile ho molemo. Ke rata ho jala meroho hobane e matlafatsa mmele.

Ha le nyalane ka tekatekano ya diphahlo, ha o etsahala hore molekane wa hao a o hlale, le tlo arolelana thepa ka ho lekana.

Ke ho se utlwisise meetlo ya bona, le ho se tsebe seo ba lokelang ho se etsa.

Ke thabela dipabi haholo hobane di etsa hore ke nwe metsi.

Ngwana e mong ha a hlaha, o a sekolwa ebile o fuwa nama.

Lelapa le lelapa le kopanya tjhelete kapa dijo.

Ee, ho bohlokwa ho hodisa bana ba rona maemong a tjena, hore ba tle be le lerato le kutlwano.

Ke Winnie Mashaba, ke a mo rata, hoba o bina Gospel. O bina dipina tse etsang hore ke atomele ho Modimo.

Tjhe, ha ke na thepa eo e leng hore e bapatsa setso sa ka.

Ha ke thabele batho ba kenyang metswako ya sejwale-jwale dijong tsa setso. Ka setso, mogodu o pheha o le jwalo fela oo tsela letswai.

Ho bolela hore motho o se a hodile haholo.

Lebollo la banana le ruta banana hoba basadi ba mankgonthe.

Ke rata motoho wa tomoso, motoho o tjhesang.

Ee, ke motho ya ratang ho ithuta ka setso sa heso, ebile ke rata ho ruta batho ba bang ka setso sena.

Dikolo tsa lebollo di ruta bashemane ho ikemela le ho ba banna. Tse ding di molaong, tse ding ha di molaong.

Lebollo le bohlokwa haholo ho ba le o ruta ho ba monna. Thuto ya teng ke hore o kgone ho ikemela.

Ee, nka thabela hore ba tle haka ba tlo nrapedisa, ba nruta hore re ntho e one-e ebile re rapela Modimo a le mong.

Ke rata ho ja bohobe ka nama ya khoho. Bo mme le bo nkgono ke bona ba atisang ho duba le ho pheha bohobe.

Ke hobane marena a kgale ha a ruteha, ha a na tsebo ke tseba Morena Moshoeshoe.

Ke rata seshweshwe hobane ke moaparo wa setso sa heso.

Maikutlo a ka ke hore dinaha di a fapana ho ya ka melao ya tsona.

Ho ya ka nna, ke bona e le ntho e mpe. Ha re ka ra lekana ha re no hlomphana, ha ke no robala boroko ha nka fumana dintho di fetohile.

Ke hore re itsebe hore re bo mang le hore re tswa kae.

Hobane ke tsona tse tholahalang ha bobebe naheng ya rona ebile di di thekong e tlase.

Tjhe, ha ke nahane hore dihlopha tsa dibini di ka kgona ho bina ntle le ho tshikinyeha kapa ho tjeka tjeka. Ha ke ka bona lengolo leo, ha ke tlo bua letho ho motho. Motho e mong le e mong o tla tswa ka tumelo ya hae hore o batla ho tjeka tjeka ha a bina kapa tjhe.

Nka etsa hore re ikopanye re le dinaha tsohle, re etse tlhodisano ya dipapadi tse fapaneng. Nna ke rata ho tshehetsa papadi ya bolo, hobane ke yona papadi e itlhommeng pele.

Ke hobane lebollo la hona jwale ha le sa tshwana le la pele.

Ke tlo pheha dijo tse ratwang ke banyalani dijo tsa setso, hobane banyalani ba tla be ba nyala ka setso.

Tjhe, moshemane ha a tswa lebollong ha o bolele hore e se e le monna a felletseng hobane dintho ha di sa tshwana le mehleng ya kgale.